Kunesikhathi la sasihambelwe khona ugesi endaweni yangakithi kodwa wawungahambile kuyo yonke imizi, kukhona imizi enawo ugesi satholukuthi kodwa-ke umakhelwane wasixhumisa ukuthi sikwazi ukuthi sikhanyise sikwazi ukuthi silayithe amafriji ukuz'ukudla kwethu kungaboli. Ngabona le filosofi yomuntu ukuthi ibalulekile ngoba sikwazile ukuthi sikwazi ukuphila, singahlali ebumnyameni ngoba ugesi wahamb'isikhathi eside ungekho mhlawumbe wahamba isikhathi esingangonyaka ungekho kodwa umakhelwane ngenxa yobuntu bakhe wakwazi ukuthi asixhumise kuyena ukuthi sikwazi ukuthi sibe sikhanyisa ngesikhathi kusalungiswa ugesi sibe sikhanyisa sibe sikwazi ukuthi senz'izinto ey'balulekile.

Kuqala nje emahubeni, amahubo iwona enza ukuthi umlando namagugu namasiko akwaZulu azwakale or abonakale. Bese kuya-ke nasendlela okugqokwa ngayo nangendlela-ke yemidanso ney'tayela ezenzeka ngayo kuyaveza ke indlela yomlando namagugu akwaZulu. Kubalulekile konke lokhu nokuthi nabanye abantu abangewona amaZulu babone ngendlela esigqoka ngayo or ngendlela esidansa ngayo, ukuzigqaja kwethu njengamaZulu nasekuqhakambiseni amasiko ethu. Iyona ndlela ebalulekile kakhulu leyo.

Yebo, ngingakwazi ukwabelana ngokudla kwesintu ngoba kudlala indima enkulu kakhulu kumagugu namasiko.

Amasiko amabili angifikelayo, umhlonyane, okuyilona ukukhulisa ingane yentombazane esingena ebuntombini nesiko lokuhlolwa ngoba ingane yamantombazane ayohlolwa kuze kufike lapho umuntu esengena esigabeni sokuthi usefuna ukushada, so iwona amasiko amabili angifikelayo for amantombazane asemancane okusuka ebuntombini eya ekubeni umuntu wesifazane.

Ngaphandle kokuthi bondla imindeni yabo, kumele ngabe ibona abahola imindeni yabo ihambe ngendlela eqotho, yenze izinto eziqotho ngoba inhloko yalay'ikhaya yenza izinto eziqotho. Ngicabanga ukuthi ilokho ileyo indima ebalulekile ekumele bayidlale ukuze ney'ngane kanye nomakoti walowo mnyeni noma walowo baba babone indlela ehanjwa ubaba wasekhaya. Indlela ahola ngayo eqotho nendlela enza ngayo izinto, nendlela aziphethe ngayo emphakathini.